Mo tikolohong ya gompieno bahodi ba tlamela ditirelo tse di farologaneng tse di ba thusang go tshela botshelo jo bo siameng, tse di akaretsang ditirelo tsa kalafi le botsoho, ditirelo tsa tshireletso le boitekanelo, ditirelo tsa boithabiso le maikutlo, ditirelo tsa thuso ya malapa le thuso ya motheo, ka kakaretso ditirelo tseno di tlhomamisa hore bagodi ba tshela ka tlotlo, botsogo jo bo siameng le kutlwano le fa ba ka nna ba tlhokomelwa ke lelapa kgotsa tlhokomelo ka ditlamelwana tsa setšhaba.

Ho ya ka maikutlo a me, ho molemo thata gore bagodi ba tlhokomele ke lelapa la bone fa maemo a ba letla ka gonne, ke seo se ba nayang seriti, tlotlo le kgolaganyo ya maikutlo. Le fa go ntse jalo fa go na le mathata a masisi a boitekanelo kgotsa lelapa le sa kgone go tlhokomela bagodi ka botlalo, dintlo tse di tlhokomelang bagodi di nna kgetho e e siameng. Go tlhokomela bagodi ke maikarabelo a lelapa ka ntlha ya setso le boitumelo jwa maikutlo, mme di kgudugo tsa bagodi di tshwanetse go akanyediwa fela fa go tlhokega tlhokomelo ya semmuso ya bongaka kgotsa lelapa le palelwa.

Lelapa le na le maikarabelo a go tlhokomela batsofe ka ntlha ya kgolagano ya maikutlo le setso. Fa setšhaba sone se tshwanetse ho fa tshehetso ka ditirelo le ditlamelo. Pharologano ke hore mo ditsong tsa rona tsa Aforika go tlhokomela batsofe ke tlotlo e kgolo ya lelapa, fa mo bophirima bontsi bo ikahela thata ka ditheo tsa setšhaba.

Mafelo a tlhokomelo ya bagodi a akaretsa di kgudugo, mafelo a tlhokomelo e e kgethehileng le mafelo a tsamaisiwang ke setšhaba. Ditirelo di akaretsa dijo, tlhokomelo ya bongaka, thuso ya letsatsi le letsatsi le ditirwana tsa maikutlo, bontsi jwa mafelo a a ikemetse a duelwa, fa a tsamaisiwang ke mmuso kgotsa NGO's a ka nna a se duelwe kgotsa a duelwa ka madi a kwa tlase, mme mo go one go a sebedisiwa madi a di phenšene a batsofe.

Puso e setse e na le dikgato tse di siameng jaaka diphenšene le ditlamelo tsa bongaka, mme e santse e tlhokomelwa ka ntlha ya madi a kwa tlase, ho tlhoka mafelo a tlhokomelo le go sa akanyise maikutlo. Go tokafatsa go ka dirwa ka go oketsa ditlamelo, go aga mafelo a a kgaogileng le go kopanya malapa, NGO's le thekenoloji mo tlhokomelong ya bahodi.

Phenšhene ya puso e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa bahodi ka ho bafa tshireletso ya madi, seriti le tshireletso ya botsoho, mme ka ntlha ya go nna kwa tlase ha yona e ntsi e sa kgone go akaretsa ditlhoko tsotlhe e fela e thusa ka tse dingwe tse di botlhokwa mo botshelong jwa batsofe, tsa go tshwana le go reka dijo le go kgona go ba na le sejo sa matsatsi a mang.

Pele o kopa madi a phenšene a puso, o tshwanetse wa lebelela gore dingongorego tsa maemo di tsamaelana le seemo sa hago, jaaka go ba moagi wa semmuso wa naha ya Aforika Borwa, mme le dingwaha tsa gago e le dingwaha tse di beilweng ke puso hore bagodi ba ka kgona go fiwa madi a phenšene. Mme gape go dira kopo ya phenšene ya bagodi ho akaretsa ho ya kwa ofising ya puso, go tlatsa foromo, go isa ID le ditokomane tse di tlhokehang, mme fa o amohelwa o amohela madi kgwedi le kgwedi mme a tshwanetse go dirisiwa mo tlhokomelong ya gago ya letsatsi le letsatsi, puso e ka dira tlhatlhobo hangwe le hape go netefatsa hore o santse o ikamohela.